Nka supa ya go tshwana le di-museum, nka ba supetsa gape le di-lodge kwa batho ba ikhutsang ko teng, ba jela ko teng ba robala ko teng. Nka ba bontsha gape le mo e leng gore re ile ga nna le batho ba maemo a kwa godimo ba ile ba nna mo go nageng ya rona ba ne ba lwela apartheid ka nako e le e fitileng.

Ke go adimo mo bathong ba e leng gore le bone ba eme mo di-toll gate-ing ka gore ga ba tseye dikarata gore le tle le kgone go swiper, jaanong ga gona se sengwe ko go kopang mo leetong ba ba tsamayang ka dijanaga tse dingwe.

Ke go letela dijanaga tse di tlang re tle re botse bakgweetsi ba tsone gore ga ba bona di-garage gongwe ka bo gaufi go e leng gore ka tshela petrol fo teng, o kopa lift o ya ko teng wa go tshela petrol ka gare ga lebotlolo o bowa o tlo tshela koloi ya gago.

O a go emisiwa ke mapodisi a tsela kgotsa go tlabe go na le di-camera mo tseleng di go tsaya dinepe, e be e le gore ba go patedisa gore o tlotse molao.

O simolola o itumetse ga ntse nako e ya o sa fitlhe ka nako e o ne o ipoleletse gore a go fitlha ka yone o feleletsa Jaanong o fela pelo, o lapa, o tshwarwa ke boroko, o sa tlhole ba tla tswelela pele ka leeto.

Di tshwanetse go ya ka maemo a botsogo ka gore ge di ka ya ka botsofe tota go batho ba bantsi ba e leng gore ba ka se kgone gore ba tswelele pele ba patela tšhelete tse di ko godimo or ba reka dilo tse ba tlwaetseng go direka go sena phokoletso, jaanong e seka leba fela ko batsofeng.

Poo e gaketse mo bathong ba bagolo ebile ge ba bona ba sena batho ba ba tsamayang le bona ba ba thusang ba fitlhela bo koko ba ba bolelelang maaka fale, ba ba raya ditori di le dintsi. Bo koko e be ba wela-wela fo teng, motho o bo o fitlhela setse a itiretse ka mokgwa a ratang ka motsofe wa batho.

Ke lebelela pele gore a e phepa na, a mabili a teng a ntse sentle na, e tla kgona gore tsamaisa e fa molaong. Ga ro go sokodisiwa ke ba ke borre ba tsela mapodisi a tsela bangwe ba e tsaya ba e bona e sa tshwanelang go tsamaya mo tseleng ka gore e se phepa.

Terena e tsamaela mo bo nakong mme ga gona mo e leng gore e ema fo teng ga gona gore go ka nna le fa ba tshwarang poo ga go tshwane le ka ditoroko, ditoroko tsona le go tsamaisa ka gore lewatleng go ka tla gwa nna le mo e leng gore go tsaya malatsi nyana go feta nako e leng gore ya tseiwa ge go berekisiwa terena.

Ditsile go ba thusa kago ba tsaya ko di bus stop-ong kwa go emelwang dibese ko teng gore di tle di ba ise ko ditoropong, ko di station fa o e leng gore ba tla kgona go fitlha ka bonako. Mme ba tlo go fitlha ba babalesegile ba sa pitlagana ba ba tseela le nako ba sa ba felele pelo.

Ke gore balwetsi ba bantsi ga ba kgone go itirela ba tlhoka le madi a a lekaneng gore ba tle ba kgone go patela, gore ba tle ba fitlhe ko ba yang ko teng. Jaanong go botlhokwa gore ba fokolediwe le bona go bontsha gore ba kgathalelwa ebile ba tlo tlhokomelwa sentle.

Nnyaa ga diyo bontsi ba batsofe ba felegediwa ke ba losika la bona gore ba ile namela dipalangwa, e ba fitlha kwa ba yang ko teng mokgweetsi wa sepalangwa seo ke ena fologang a thusa motsofe go folosa thoto ya gagwe, ebile a mo thusa le go fologa mo thekesing.

Se se ka thusang badiri gore ba fitlhe ko tirong ka nako ke fa ba ka tsoga phakela fa e leng gore ga ise go nne le ope wa koloi motseleng le fa ba le teng ke ba ba e leng gore ba belega, ba tla kgona go tsamaya sentle ba seke ba sokodisiwa ke dikoloi tse dingwe di lwela tsela le bona.

Ke fa ba ka utlwelela seyalemoya gore se ba raya gore go diragalang mo tseleng ba tle ba itse gore ba tsamaya jang, ke eng se ba tshwanetseng ba se tlhokomele be ba tshwanetse gore ba tsamaye ka boiketlo gore ba tle ba fitlhe ko ba yang ko teng ba le phepa.